Fa dibanka di amogela dikopo tsa karata ya sekolo tse di tlhotlhelediwang go seka-sekwa di akaretsa dikarolo tse di latelang tumediso ya tsala tsa mokopi, boemo jwa madi a mokopi, boemo jwa histori ya madi mo bankeng, di kakaretso tsa tlhopo.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto go botlhokwa go akanyetsa dintlha tse di tla dirang gore karata eo e go sentle mo maemong a gago a madi, gape go bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata go go thusa go bona eo e na leng dikhumo tse di kwa godimo le di tshiamelo tse di siameng ka go feta. Dilo tsa kono-kono tsa go akanyetsa tlhwatlhwa ya morokotso, ditshenyegelo kgotsa tefelo ya ngwaga, dikgopolo tsa ditumelano tsa tseno, bokgoni jwa gago, go amogelwa ditshiamelo tse dingwe, tshikinyo setso ya . Tsela ya go bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata, tlhopha dikarata tse di tla dirang go netefatsa dilo tsa gago.

Fa sekoloto kgotsa hisetori ya gago e se ntle o ka nako, o na le diphoso kgotsa dikoloto di le dintsi karata e ka gana kgotsa o amogelwa ka maemo a thata. Tsela ya go tokafatsa sekoloto le history ya credit lefa dikoloto tsa gago ka nako tsotlhe, boloka dikoloto tsa gago di le kwa tlase, dirisa dikoloto tse di se kae mo nakong e le nngwe, bala tiro ya gago ya dikoloto le dikarata, dira sekoloto sentle ka go dirisa dikarata tsa gago ebile o itse go dirisa dikarata tsa go boloka madi.

Diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo di akaretsa go sa lekole sekoloto kgotsa palo ya credit ya gago, go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe, go sa netefatse tshedimosetso e o e tsentseng mo kopong, go sa lekole ditaelo le maemo a karata. Tsela ya go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle lekola palo ya gago ya sekoloto pele, bapisa mefuta ya dikarata le ka go amogelwa pele, dirisa tshedimosetso e e nepileng.

Go botlhokwa thata gore o buise o bo o tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo ka ntlha ya mabaka a latelang, go itse boikarabelo jwa gago, go le ditshenyegelo le ditlhwatlhwa go tlhaloganya tumelano ya morokotso, go bona le meputso, go tila diphoso le mathata a madi.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go tlhofofatsa le go nonontsha bokgoni jwa motho fa a dira tshwetso ya karata ya sekoloto ka tsela tse di latelang, go dira tshweetso tse di tlhamaletseng go bapisa ditshiamelo le go itshelela kgatlhanong le diphoso, go laola dikotsi, go aga histori e ntle ya sekoloto le go itirela tsa madi tsa bophelo jotlhe.

Dingwe tsa dilo tse dibanka di tseyang tsia fa di dumela go bula sekoloto ke tekanyetso ya sekoloto kgotsa mokgwa wa go bala sekoloto o emetseng, dikgabiso tse di amanang le tefo ya sekoloto, maitshwaro a mokopi, dikhamphane di tlhomamisa gore ditshedimosetso e go tsentsweng kopong ya sekoloto e nepagetseng le gore ditlhotlheletso tsotlhe tse di amanang le mokgwa wa go bula sekoloto di tlhalositsweng sentle. Mokgwa o tlhamaletseng wa go bala morokotso ka bokhutswane banka e tsaya tsia gore o tlhaloganye ditshwanelo le boikarabelo jwa gago go akaretsa gore sekoloto sa gago go setla balwa jang gore o tle o tsepamiso mogopolo mo ditshenyegelong tsa go duela sekoloto le go mathata mo nakong e e tlang fa o sa duele ka nako.

Dilo tse di molemo tsa overdraft facility phuthegong ya madi e e potlakileng, bolokologi le go iketleletsa ka madi, go lefelafela morokotso fela fa o dirisa madi go kgona go tsamaisa madi mo mabakeng a solofetsweng. Dilo tse di borai tsa overdraft facility, morokotso wa godimo, ditshenyegelo tsa overdraft tekanyo e e lekanyeditsweng le kotsi ya go amogelwa ke dikoloto tse dintsi.